Go tsamaya ka difofane go setse go le bonako, ga go je madi a mantsi ebile go amane thata. Go sologela batsamai ba ba tsamayang sekgala se se leele molemo ka tsa thekenoloji le tsa ditirelo. Le fa ntse go le jalo, go santse go na le dikgwetlho tsa go fitlhelela bapagami ba ba golafetseng le tsa go dira sentle tse di amang maikutlo a bapagami.

Ga ke rate go nna mokgweetsi wa tekesi, ebile nka se rotloetse bana ba me go nna bakgweetsi ba tekesi. Ke re yalo gonne ke gantsi re utlwela ka bakgweetsi ba ba thuntsanang mo ditekesing, ebile bontsi ba bone ba tlhokafala. Gantsi batho ba ba tsamaya ba tshwere dibetsa tse dikotsi.

dibese tse di nang le dikarolo tsa boiphitlhelelo tsa bapalami ba ba nang le bogole le manno a a tlang pele.

Tokafatso ya mafaratlhatlha, thekenoloji, tokafatso ya dipalangwa tsa botlhe, maano a go baya ditlhwatlhwa, le taolo ya tlhokego di ka fokotsa thata pitlagano ya di ura tsa tlhora e bakiwang ke dikoloi tsa poraefete.

Go tsamaya ka baesekele go ya tirong go akaretsa dikotsi dingwe tse bogolo jang di amanang le pharakano ya mafaratlhatlha, melemo e megolo ya botsogo, ya madi, le ya tikologo ka kakaretso e feta dikotsi segolobogolo fa go ipaakanyediwa sentle le dikgato tsa pabalesego.

Ee, ke kile ka ya kwa bonamelong jwa dibese mo lefelong la gaetsho. Ditshupetso tsa dibese gantsi di tlogela bapalami ba tshwaregile, di dira gore ba lete lobaka lo lo leele le go kgoreletsa ditiro tsa letsatsi le letsatsi. Ka dinako tse dingwe di pateletsa batho go tsamaya sekgala se se leele kgotsa go tlogela di nako tsa botlhokwa.

Dikhamphane tse di rwalang dithoto ka sekgala se se leele di ama thata dipalangwa tsa dithoto tsa tsela, ka go dira gore dithoto di kgone go tsamaisiwa ka tsela e e nang le matswela mo dikgaolong tse di kgolo. Go golaganya mafelo a tlhagiso, mafelo a go anamisa dithoto, le mafelo a go rekisa mo dikgaolong le mo dinageng tsotlhe.

Kit-i eno e tshwanetse go akaretsa di-bandage, cream ya go bolaya megare, melemo ya go okobatsa ditlhabi e e tshwanang le Paracetamol le Ibuprofen, melemo ya bolwetsi jwa go tshikinyega le melemo epe e laetsweng e ngwana wa gago a e tlhokang.

Tokafatsa boiketlo le ditlamelo, oketsa pabalesego le tshireletsego, tokafala go tshwara nako le go rulaganya, ditlhwatlhwa tse di rekegang le tse di sa bonaleng sentle.

Go tokafatsa bokgoni jwa kgwebisano ya lefatshe lotlhe, go tlhoka maiteko a kopantsweng go dira gore ditiro tsa di nne tsa segompieno, go nolofatsa ditiro tsa melelwane ka go dirisa digital-e, go beeletsa mo mafaratlhatlheng le go rotloetsa di-policy tsa kgwebisano tsa tirisano mmogo.